Go a opediwa, bangwe ba a tlholwa, mme gape bangwe ba rutiwa ka go nna basadi. Tota, basetsana botlhe ba rutiwa ka go nna basadi.

Go ka fitlhela e le gore bagolo ba gagwe, ga a kgone go bona thuso, gonne go na le batho ba le bantsi ba ba sa itseng ka ngwao ya puo.

Tlamehile go tle go bolelwane gore se ke eng, se ga se eng. Ka jalo, re kgone go bontshana gore dijo di ntse jang, di apeiwa jang, jalo le jalo.

Ke dilo tsa go tshwana le bo go phatlha, go fa badimo, go dira badimo. Mme ga go tlhokagale madi a le mantsi jalo le jalo, gonne le nku e siame gore o ka itsise ngwana mo badimong.

O tshwanetse go nna le budget-e, go ka go thusa ka bophelo ba gago. Ebile gape, o tshwanetse go boloka madi a a lekaneng go ya ka seelo sa gago le dilo tse o batlang go di dira, jalo le jalo.

Re ja mogodu, nama ya kgomo, papa, sepinatšhe, lephutsi, le nama ya nku, bojalwa jwa setso e leng tuku. Ee, ke itse go di apaya.

Lenyalo la Sekgowa, gonne ke le e le goreng le a ratega ebile ga le tlhoke dilo di le dintsi.

Ee, e a thusa go rotloetsa, gonne re le basadi le ba le banna ga ba apare dilo tse di sa tshwaneng. Mme ka jalo, fa tse dingwe di le ka fa, tse dingwe di le ka fa, di bontsha teka-tekano, go leka-lekana.

Fa motho a ikemiseditse lenyalo, o mmona ka palamonwana. Mosadi ga a tshwanela go kopa nyalo gonne ga se ene yo o ntshang magadi. Ke monna yo o tshwanetseng a ntshe magadi. Jaanong, monna ke ene o tshwanetseng gore a kope nyalo.

Diaparo tse di apariwang thata ke makgabe le seope.

Dino le go tshwana le tsa bojalwa jwa setso ke fa go neelwa mo badimong, o neela badimo seno.

Go na le baagi ba e leng gore ditlhwatlhwa tsa mo ditoropong di a ba palelwa, mme o ka e fitlhelela e le gore ba a sokola. Di-rent-e ga ba kgone go di patala, bangwe ba latlhegelwa ke matlo, jalo le jalo.

Go neela ngwana leina, go ka tswa go neela ngwana leina la ntatemogolo kgotsa bo ntatemogolo-golo. Seo ke go tlhompha leina la gagwe kgotsa go godisa leina la gagwe ka mosimane ngwana o monnye yo ka ba a gola. Seo se botlhokwa mo meletlong eno.

Bo feleletsa bo diga dikgwebo le ikonomi, gonne o ka fitlhelela e le gore batho ba ba tswang kwa ntle ba tla mo nageng, ba etela naga, ba ka feleletsa ba tshaba go etela naga ka ntlha ya bokebekwa bo bo diragalang mo ditoropong, mme seo se fokotsa letseno la mo nageng ya rona.

Ee, ke itse go di apaya, ke rutilwe ke mme wa ka ke na le dingwaga di le some a robongwe.